Ngokucabanga kwami, indlela iy'kole ey'ngaseka ngayo abafundi, ngoba iqiniso ukuthi isikole azinayo imali bangenza ama-fundraiser bacele ama-donation. I-fundraiser-ke yenziwa ngendlela elula esikoleni, ukuthi mhlampe badayise babe ney'phaza ngaphakathi esitolo, noma benze loluhlelo lokuthi hlampe bethi iy'ngane ay'swenke mhlampe ngamalanga athize, njengabo Valentine bese bayakhokhisa-ke le madlanyana abayikhokhisayo, o-two randi, o-five randi. Leyo mali-ke yiyo engasiza ey'ntweni ey'kanjalo-ke okulekelela abafundi ukuthi bakwazi ukujoyina amaqembu emidlalo, iyona ndlela engibona ukuthi kungenzeka ngayo.

Umfundi bengingameseka ngokuthi ngimunikeze i-support, ngibe njengomuntu onjengomzali kuyena. Ngizame ukumkhombisa hlampe ama-basics alowomdlalo awuthandayo. Uma ngibona ukuthi ngempela, ngempela ikhono alikho bengingakhuluma naye sicinge omunye umdlalo mhlampe angafitha kuwo ngoba imidlalo ayifani futhi ngeke size sikwazi ukuyenza sonke ngendlela efanayo. Ebese ngikhuza laba banye abafundi abagcona omunye umntwana aze elahlekelwe ukuzithemba, ngoba umfundi once waqala wahlekwa akabesabanakho ukuzithemba okuphelele. Ngingenza sure ukuthi laba banye ngiyabayala ukuthi bayeke ukumgcona aze azizwe engelutho. Bese ngimcingela umdlalo azofitha kuwo ngoba ngeke ize imehlule yonke.

Mina into engayenza ukuvikela bantwana ngesikhathi somdlalo ngingenza sure ukuthi umdlalo, nomdlalo ngokwahlukana kwayo bagqoka ngendlela okumele bagqoke ngayo. Uma bedlala umdlalo njengowebhola lezinyawo, ngiyakalekisa, ngingenza sure ukuthi bonke bafakile amakhokho ukuze bangalimazani, kanjalo, kanjalo ngokwahlukana kwayo. Ngingenza sure ukuthi nje umdlalo, nomdlalo uphelelisiwe. Konke okumele bakugqoke ngesikhathi bedlala lowo mdlalo bayakuthola okubavikela. Ngaleyo ndlela-ke zingabi kancane iy'nkinga zokulimala. Ngenze sure futhi ukuthi badlala ngokulingana, abancane abadlali nabadala, abadala badlala nabadala, abancane badlale nabalingana nabo.

Indlela asakulungisa ngayo lokho kwenzeka, sambiza uSizwe, samhlanganisa no-coach owayexabene naye. Babuyisana ngoba okoniwe ngomlomo, kuphinde futhi kulungiswe ngomlomo. Yebo, yena wasuke wathatha nenhliziyo ukuthi siyadliwa, kodwa sabese sabese siyambonisa ukuthi emdlalweni akuhlezi kuzohamba ngendlela ofuna ngayo. Sambonisa babuyisana bathelelana amanzi, bakhothisana umlotha. Kumanje bangabangani abakhulu, abahlukani. Kwaba into enhle ukuxabana kwabo ekugcineni, ngoba baba nobungane obuyinkinga. Njengamanje bazwana indlela eyisimanga.

Umdlalo engingathi bengiwuthanda kakhulu wamakhadi u-casino, into ebengenza ngiwuthande ukuthi bekulula ukuwudlala, bewudlaleka kalula, iwona ebengikwazi ukuwudlala. Besiwudlala ngokuthi siqondanise iy'nombolo kungabe wakha u-ten sakhe u-ten ngamakhadi, sihlanganise iy'namba sikhiphe u-ten, kanjalo, kanjalo, kube yileyo namba oyakhile udlale ngayo-ke. Noma bengesiye umuntu o-good ngey'balo koda bengikwazi ukuwudlala yingakho bengikwazi bekuwuwona bengiwuthanda ngoba bengikwazi ukuwudlala. Sisuke sidlala ngey'nombolo lapho. Wakha inombolo ekugcineni, bese amakhadi ayaba maningi kanjalo, kanjalo. Onamakhadi amaningi uyena owinile besidlala kanjalo-ke.

Ngombono wami ngikubona kuyinto e-right, enobuhle, enobubi. Iy'ngane azifani khona iy'ngane ezinamahloni ezingaqaqekile. Lezo ngane lezo uma kwenziwa imdlalo ibe impoqo zizozizwa engathi ziyacindezeleka, bese kuthi lezi ezizithandayo imidlalo zizoba sendaweni e-right, ngesikhathi esi-right. Zigcine-ke nasezidakamizweni nemzimba yazo futhi izohlezi iphilile ngoba usuku nosuku zizozivocavoca. Ngeke zitholakale lezi ngane sek'thiwa zibamba inkunzi noma zidla izidakamizwa. Zizohlezi zigcinekile endaweni eyodwa.